Yo zibaluleke kakhulu, hheyi zibaluleke kakhulu izingoma zomdabu ngoba noma kuthiwa wawungekho ngalesiya sikhathi kodwa uyakwazi ukuthi ucabange ngamehlo engqondo ukuthi hhayi bo kwaku nje, kwaku nje. So, kumina like zivusa inkumbulo ebenga exist-i nakiyo. Kodwa ziphinde futhi zingikhumbuze indlela umama owayesixoxela ngayo, esitshele iy'ndaba zokuthi hheyi lokhu, kwakwenziwa lokhu nalokhu. So, ngiyazijabulela nje kakhulu.

Emndenini wami sikholelwa ekuthenini izinkolelo zendabuko like zithinta indlela esibhekane ngayo, izimo zomphakathi, nempilo yethu. Like isibonelo, umkhuba wokuhlonipha abadala ufundisa ukubaluleka yabo kokuhlalisana kahle nomphakathi. Lokhu kungisize ukuthi ngiqonde nami ukuthi indawo yethu emhlabeni idinga ukuhlonishwa, ukuhamba ngendlela efanele futhi sisebenzisane ukuze sifeze ezinto ezinkulu. Lezi zinkolelo zithuthukisa isithombe somphakathi futhi ziyawuhlonipha nomvelo.

Uma kungathiwa ngixoxa nensizwa nensizwa esizokwenza umkhuba wokukhuliswa, ngingaphakamisa ukuthi akhumbule ukuthi ukubekezela, ukuhlonipha nokuba nesibindi izinto ezisemqoka ekukhuleni kwakhe. Umkhuba wokukhuliswa akugcini nje ngokwazisa amasiko, kodwa futhi kufundisa ukubheka ngaphakathi, ukuzithoba, kanye nokusebenzisa nokusebenza ngokuzimisela yabo. Lokhu kuzomholisa endleleni enempilo evumelana nezinkolelo zakhe futhi kube isisekelo esiqinile sokuphila okuphumelelayo.

UDuduzile iseluleko engingathanda ukuthi ngimnikeze sona ukuthi akhumbule ukuthi ubuholi bendabuko buhamba ngesibindi, ukuhlonipha, nokuphikelela. Njengowesifazane kungase kube nezinkinga lapho kuqhakambiswa kakhulu ubuholi besilisa, kodwa fanele aqiniseke isikholelo sakhe ekutheni, amandla akhe atholakala ekuzinikeleni yabo. Nasekutheni izinqumo ezihlakaniphile nasekuthatheni iy'nqumo ey'hlakaniphile. Ukuzimela, ukubambisana, nokuhlala eqinile kuzomuvikela ezifundweni ezinzima, futhi kumvumela ukuba abe yisibonelo esihle .

Ukudla kudlala indima ekwakheni enkulu ekwakheni ubudlelwane nokukhuthazana umoya womphakathi phakathi kwamaZulu kwezinye isikhathi. Like ukudla kuhlanganisa inkonzo zokwamukela izivakashi, izinkomfa zomphakathi noma imishado, okuyindlela yabo yokukhombisa ngingathini, yokukhombisa inhlonipho. Futhi kuqinisa izibopho phakathi kwabantu, umkhuba wokwabelana ukudla kubalulekile ngoba kubonisa ubungani, ukuthula, kanye nokubambisana phakathi kwabantu. Futhi lokho okudala umoya wokuxhumana, ukuvuselela imishado, izinkolo kanye nezenzo zomphakathi. Okuhamba phambili ekukhuthazeni ukuzwana yabo phakathi kwabantu.

Izinzuzo , izinzuzo kungaba ukukhululeka komuntu siqu nje. Kukho izinzuzo zokuhlala nabantu ongamphazamisa izinqumo zakho noma indlela aphila ngazo yabo. Izindleko nezidleke ezincane, ukuphila ndawonye kunganciphisa izindleko zokuphila ngokwabelana yabo ngezindleko zokuphila. Iy'nselele-ke nazo zikhona, ukungaqonda like ukungaqondi kahle okuthile. Ukuhlala ndawonye ngaphandle ngokushada kungase kubangele izinkinga kumuntu wesibili uma kungekho yabo ubufakazi bokuzibophelela. Ukuphikissana kwezinto, ukungabi nezezimali noma imishado kungenzeka kube nzima ukusungula izinjongo ezifanayo yabo, ngokukhula komphakathi. Ngakho-ke kubalulekile ukubheka izinzuzo nezinkinga ukuze uhlole kahle ukuthi, yini kahle kahle efanele impilo.

Ukubalwa komhlaba emndenini emindenini yasemakhaya kudala umthelela omkhulu emndenini. Iy'nkinga zobunikazi bomhlaba, ukufinyelela, nokulawula kungenza kube nezimpi yabo emndenini zomndeni kunciphisa ubudlelwano obuhle phakathi kwamalunga omndeni. Lokhu kudala ukungavumelani nokuncipha kokuthula phakathi komphakathi. Umphakathi uyahlukahluka futhi izinkinga zomhlaba zithinta kakhulu izimpilo zomuntu ngamunye. Kunciphisa amathuba okuthuthukisa impilo yomndeni kanye nokuphila ngendlela efanele.

Elo ekazini yami yobuntwana ngikhumbula umfaniswano owenziwa ngomhlanga ogcine ekhaya. Lo mfaniswano wawumele izinkumbulo zomphakathi nomndeni futhi wawusho ukuthokozisa isiko lami. Ukuhlela izikhathi zethu zomphakathi nokuhlobisa ikhaya. Kwakubalulekile kimi ngoba kwangifundisa ukuthi ukufaka ubuciko bendabuko empilweni yethu kuthuthukisa isiko futhi kufaka like nomoya wokuhlanganyela